Ke tlo mo bolella hore a tlohelle ho bapala ka founu ya ka, hobane qetellong o qetelle a entse dintho tse sa lokang, tse leng hore di tlo kgutla di ame nna ka tsela e sa lokang.

Eya, nna ke na le yona mehaleng ya ka, hape ka palo ke nahana hore di tharo.

Nna, difilimi tseo tse etswang Afrika Borwa tseo ke sa di rateng, ke tseo tse nang leng dithethefatsi, bojwala ha mmoho le thobalano e ngata. Hobane ke nahana ha ya loka ha e tlo shebellwa ke bana ba banyane.

Nna ke ka ba kgethela film e bitswang fast ena furious. Fast ena furious ke film e ratwang ke mang kapa mang, motho a moholo, motjha kapa bana ba banyane.

Nna ke ka mo jwetsa hore ho ka ba betere ha ka di etsa di le pedi hobane, bo bini ha bo sa mosebeletsi o tlo qetella a se na yona thuto, jwanong ha di etsa dile pedi wa kgona hore bo bini ha bo sa mosebeletsi, o na le yona thuto ya hore a qale ho hong hape.

Dumelang ne ke ka rata ho le jwetsa hore di-data tsa lona tseo tse rekwang ke batho di fela ka sepiti, jwalo ne ke ka rata ho tla ka leano la hore le zame ho etsa di-Wi-Fi tse leng hore batho ba tlo kgona ho di reka empa di sa fele ka sepiti jwalo ka di-data.

Bolo ke papadi e monate haholo motswalle, hobane e kgona ho kopanya dinaha tsa lefatshe kaofela, hape e kgutle e kopanye batho ba mmala o fapaneng.

Ntate, AI e etsa bophelo be bonolo haholo. O ka kena mohaleng wa hao wa bula AI APP ya hao, wa bua le yona puo e ngwe le e ngwe e o batlang ho e bua. E ka ba Sekgowa, seZulu ha mmoho le Sesotho, o be o kopa thuso ka se seng se seng seo o hlokang thuso ka sona. O bua le yona ekare o bua le motho.

Bana ba ka ho na le ntho e bitswang ka streaming mehaleng ya lona. Streaming o kgona ho sebedisa ha o na le data, kapa Wi-Fi, kapa internet access. O kena fela mohaleng wa hao o ya ho internet access o be o search-a seo o batlang ho se shebella se tlo hlaha moo ha qeta o bo se shebella.

Ke nahana tsa hore ke thole motjhini o monyane o tshwanang le wa bo YOCO hore ke kgone ho rekisetsa batho ba setjhabeng sa ka data.

Ke tlo qala ka ho ya khamphaneng eo ba batlang basebetsi ba tlo ballang ditaba tsa di-magazine. Ha ke fihla moo ke tlo ba botsa hore mosebetsi oo wa ho bala ditaba di-magazine o thola jwang, o tlametse ho etsa jwang. Seo ba tlo njwetsa hore ke se etse, ke tlo se etsa hore ke kgone ho fumana mosebetsi oo.

Network e ke e sebedisang e sokodisa haholo hobane senengneng ya tsamaya senengneng e kgutle. Senengneng e la nna ya tsamaya ke le tlelaseng ya online, ka qetella ke sa kgona ho thola dithuto tse leng bohlokwa ka baka la network.

Dipina tseo ke di ratang tsa mona Afrika Borwa ke amapiano. Ke rata amapiano haholo hobane a binwa ke batjha, hape a kgonne ho fa batjha menyetla ya hore ba bontshe di talente tsa bona.

Ho na le mefuta e fapaneng ya di-router ho na le router, e leng hore o patala company kgwedi le kgwedi, hore e tlo ba na le Wi-Fi. Ho be ho ba na le router, e leng hore e rekelwa data e be e kenya starter pack hore Wi-Fi e be teng.

Dumelang ne ke hloka thuso ke nahana hore karata ya ka ya decoder e lahlehile, ke nahana hore e lahlehile ka lebaka la bana ba ke dulang le bona, ba rata ho bapala ka yona. Jwale ke nahana hore ba ntshitse be ba e lahla jwanong, ne ke kopa thuso ya hore ke thole karata e ngwe ya decoder kapa thuso e ngwe le e ngwe e ke tlo e tholang hore ke kgone ho shebella TV hape.

Baahisane ba ka, dintho di fetohile. Ditaba ha re ke ke be re sa kgona ho di thola dipampiring, ditaba tsa motse wa rona, ha re di batla re tlamela ho logger di-website-eng tseo ne di refa di pampiri tsa ditaba, hore re kgone ho thola ditaba. Ditaba hona jwale di tholahala mehaleng kapa di komporong.

Batswalle ba ka, ke fumane tsela ya hore re boloke data, tsela eo re ka e sebedisang ho boloka data ya rona, ke hore re sebedise ka nako e leng yona ya maleba. Re kgethe dinako tseo re tlo e sebedisang ka yona, re seke ra e sebedisa hohle moo re leng teng hobane jwale e tlo fela ka sepiti.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo hobane ke patetse tjhelete e ngata, hape ha ne ke patala tjhelete ne ke nahana hore ba tlo etsa dintho tsa ka di be bonolo.

Ne ke tla etsa nako ya hore ke kopanye bareki ba ka, ke be ke ba ruta ka mokgwa ona o motjha.

Ho na le batho ba bangata ba thabelang ho sheba di-series ka nako e itseng, e leng tsela e ntle ya ho iphumana ka morero o monyane kapa ho ithabisa. Haeba ke na le nako, nka rata ho sheba ditaba tse ntjha.